Ibhasi sesona sithuthi sisesikweni kwaye sisebenza phantsi kwemithetho eqinileyo, akufani nakwiteksi. Iteksi abaqhubi bayo badla ngokuqhuba ngokungabi nankathalo kukanti abebhasi baqhuba ngokunenkathalo kwaye ibhasi sesona sithuthi esisesikweni kuneteksi.

Awukho umehluko, umehluko ngowokuba kuxhomekeka kumqhubi kwaye kuxhomekeke nokuba yona ibhasi eyo iyaxelengwa na okokutsho iyasikwa na kwi-inshorensi. Kungenjalo awukho umehluko phakathi kokuba yeyiphi eyona bhasi ikhuselekileyo kunebhasi enedekha enye, enedekha ezimbini, umahluko luhlobo lokuqhuba lomqhubi ukuba uqhuba ngohlobo olunenkathalo na okanye akanankathalo na, kwaye nokuba ibhasi yona iyasiwa na kwi-inshorensi.

Xa inje imeko ndinganxibelelana nomqhubi webhasi ndimcacisele ngemeko yam kwaye ndimcacisele ukuba ndingumntu oqhele ukukhwela kwibhasi mihla yonke xa ndisiya emsebenzini. Lilonke le ngxaki ndikuyo yingxaki esengalungiseka.

Imeko xa inje ndinganxibelelana kunye nomqhubi webhasi ndimxelele imeko endikuyo ukuba mhlawumbi bendingenalo ulwazi ukuba ukuhlawulwa ngemali, ukhwela ngekhadi, ndimve kuye ukuba ungayisombulula njani le meko. Mhlawumbe angabanesisombululo.

Ndingamcebisa ummelwane wam ngelithi, abaqhubi beebhasi baqhuba ngokunenkathalo ukanti abaqhubi beetekisi abaqhubi ngokunenkathalo ubukhulu becala. Uyakwazi umntu athi ebelele esirhoxweni avuke ekuseni aqhubele abagibeli, nto leyo ithi ibeke abagibeli iimpilo zabo esichengeni.

Ngenxa yokuba ndileqa emsebenzini ndingenza elinye icebo mhlawumbi ndizame ukukhwela esinye isithuthi ukuyofikela emsebenzini okanye ndiyaleze emsebenzini kwimeko endikuyo mhlawumbe bebengavelana ngako okanye ndilinde ibhasi.

Ukuba ndingakule meko ndingenza isiqinisekiso sokuba ndiyayaleza ngokukhawuleza emsebenzini imeko endikuyo, mhlawumbe ndiyilinde ibhasi ide ifike okanye ndikhwele esinye isithuthi esiza kundibeka emsebenzini.

Ngenxa yokuba injongo kukufika emsebenzini ukuba ndingakule meko ndinganyamezela ndime ngeenyawo ukuba umqhubi uyayivumela into yokuba abantu bame ngeenyawo, mhlawumbe xa kukhona owehlayo ndikhwele kwisitulo sakhe.

Ukuba ndingakule meko ndingaqhagamshelana okanye ndilumane indlebe kunye nomqhubi mhlawumbe ingaba necebo lokuba akwazi ukundenza ndifikelele kwindawo endisingise kuyo nokuba unditshintshela kwesinye isithuthi.

Ukuba ndingakule meko ewe kona ndingaziva ndidanile, ndidandathekile kodwa ke ndingabuya ndizive noko ndingenatyala mna kuba ityala likumqhubi. Bendingenalo ulwazi lokuba ibhasi engaytshintsha indlela. Lilonke ndinganxibelelana nomqhubi umqhubi yena or mhlawumbe angeza nesisombululo sokuba singayisombulula njani le ngxaki.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha ethi ihambe ngalo ngokuba loo nto iye ichane abasebenzi into yokuba ingalibambi ixesha lokuhamba ngokuba emisebenzini abasebenzi baye bafike umsebenzi sowuqalile nto leyo iye ibabeke kwiingxoxo kunye nabaphathi babo, ngxoxo eyo ingabangela mhlawumbe umsebenzi azibone seyelahlekelwe ngumsebenzi.